Di ama thata botlhokwa tiro ka gonne di bitsa kwa madi a kwa godimo e be ba re fa data e e kwa tlase and e seno se a re ama ka gonne batho ga ba kgone go dira ditiro tsa bone ka botlalo ka lebaka la gore data e ko dimo tlhwatlhwa e ko dimo thata mme ba fa data e ko tlase tseno di re ama thata.

Nna mo seemong se ke leng mo go sone ke reka data e kanang ka hundred and fifty ranta ka gonne ke yone e nthusang e leng gore e ntsaya nako e telele go fitlhelela malatsing a le some a mararo seno ke se dira ka gonne ke ne ka nako tse dingwe ke dira tiro ya sekolo thata ka jalo o ke reka data e ke itseng gore e tla ntekana go fitlhang nako eo e leng gore ke tlile go tla nna le madi a mangwe gore ke tle ke kgone go reka data gape e leng gore e tla iphitlhela nako nngwe gape.

Tlhwatlhwa ya data ya me ke rekile ka madi a makanang ka hundred and fifty ranta mme ne ke ne ke a e rekelwa go dira ditiro tsa me tsa sekolo, fa motho a reka data o tshwanetse go lebelela gore a na e tlile go mo fitlhelela lobaka lo lo kae ka gonne ka bontsi re reka di data re lebeletse gore a na re na le madi a ma kanang kang, ga re reke data fela ka gonne re ntsha madi mo dipokotleng tsa rona re reka ka tsela e leng gore re a itse gore e ka go lekana fitlhelela re nne le madi a mangwe gape gape motho o tshwanetse go lebelela gore a na e tla mo fitlhelela lobaka lo e leng gore ene o batla go le dirisa tsa go fitlha foo.

Go ya ka nna ke data ya di-gig e kanang ka three hundred gig kgwedi le kgwedi ka gonne nna ke ngwana wa sekolo kwa yunibesithi of South Africa and nka rata fa ke ya tsena kgwedi nngwe le nngwe ka di one tsa kgwedi e nngwe le nngwe.

Fa ke go a tsenyiwa mafaratlhatlha a five G gone jaanong yana mafaratlhatlha a renang le o ne a bonya ka gonne o kry-a go le batho ba le bantsi ba a dirisa ka nako e rileng ba sa robala ka jalo ge ke ba tsenya mafaratlhatlha a five G a ka dira gore mongwe le mongwe a dire tiro ya gage ka potlako mme e tlile go godisa thekenoloji ka gonne batho ba tlile go nna bantsi ba e rata mafaratlhatlha a five G, mme ka jalo ba tlile go e go dira gore re e rate mme re nne re na le bone ka dinako tsotlhe le gore le rona re tle re kgone gore re nne le sengwe se e leng gore re a kutula mo gare ga mafaratlhatlha five G.

Nka mo bolelela gore fa a batla go reka data a dial-e star one three five hash mme a tlhope nomoro ya boraro e mmolelela gore ke buy then fa a fetsa go supa buy go tlo mmolelela gore a reke data ya bokae e fela seno se ka tswa ka gore ene o na le madi a ma kanang kang gore a kgone gore a reke data.

Go dira gore data ya me gae fele ka pela nka netefatsa gore ga ke tsene diinthaneteng tse dintsi ka gonne seno se dira gore data e fele ka pele nka leka gore ke e boloke go fitlhelela ka nako e rileng ke Ka mokgo nka dirang ka teng.

Ntleng le go dira jalo lebelela gore ke data e feng e leng gore a o tla e kgona le gone e tlhwatlhwa e ko tlase go na le di-data tse di tlhwatlhwa e ko tlase tse e leng gore di kgona go rekega mme ga se tshenyo ya tšhelete go dira jalo ke ga o tsena kwa lebenkeleng wa reka mowa mme wa dial-a star one three five hash wa tlhopha nomoro ya boraro ya go bolelela gore buy ke ka mokgwa o tla rekang mowa wa fetola data go ya ko moweng e tlo go bolelela gore buy data ke ka moo wena o tla itlhopela gore o reka ya madi a kanang kang eleng gore o ka e kgona.

Go rarabolola bothata ba tsala jwa me nka nkaya kwa lebenkeleng go ya go reka mowa ba gore ke tle ke mo leletse then a mpolele gore bothata ke eng then ke tle ke mo thusa gore re romele emeile ya gagwe kwa go batlegang teng.

Ke akanya gore go nne le tse di sa lekanyediwang unlimited tseo di tla ba thusa thata ka gonne mongwe le mongwe a tla kgona gore a dire tiro ya gage ka botlalo ntleng le gore a nagane gore data ya gage e lekanyeditswe.

Ee, e siame gore e ka dirisiwa ke baithuti ka gonne le bone re gopolo gore baithuti le bone ba tshwanetse go dira dilo tse e leng gore di botlhokwa for ditiro tsa bone tsa sekolo ka gonne e botlhokwa thata le gore le bone baithuti ba tle ba e dirise go tshwana le botlhe ba ba e dirisang gore le bone ba tle ba kgone gore ba atlege mo dilong tsa bone.